Kungokuba obu bomi ababuqhelanga obu baselokishini, ngoko ke bavele babe nomdla wobomi baselokishini bezinto eziselokishini. Kwaye abantu kaloku abaphila elokishini ngabantu abathanda ukuthetha, ngabantu abathanda ubonakalisa indlela abaphila ngayo. Kwaye ngabantu abo abanezandla ezihle abaye benze izinto nje ezintle ezibukwayo nezithandekayo. Kungoko ke oko xa abakhenkethi beze apha baye babe nomdla nje wokufunda ngezinto nangendlela ekuphilwa ngazo nangendlela abantu abaziphethe ngayo ezilokishini.

Oh, okokuqala ndingacela maan singabahlali uba sikwazi uba nokhuseleko erenkini, kubekho nje abantu abagada yileyo erenkini kuba kuningi okwenzekayo erenkini njengamaphara, ootsotsi basifumana phaa. Kuthi kanti oko umntu ekulandela, xa ufika phaa akwexuthele kube nzima noba uleqwe. Eyesibini nje apha erenkini, iitekisi ezi zikhwelwayo zikhe zilungiswe kwaye apha erenkini icace itekisi eya endaweni ethile neya kweyayo indawo. Futhi neeteksi ezihamba ngazo zikwazi ukumelana neendlela. Kwaye erenkini ezi teksi kwenziwe kuqinisekiswe ukuba aba bantu baqhubayo ngabantu abahloniphayo, yhu!

Ndingaqinisekisa ukuba apho ndikhwele khona iprem le yomntana iba nayo indawo yayo yokuhlala kwaye ndiqinisekise ukuba kaloku ezi teksi sizikhwelayo xa unento ephetheyo ingathi iyasinda uba nemalana esecaleni nayo uyibhatalile. Ngoko ke ndingaqinisekisa noba nayo ndinayo imali yokuyibhatalela kwaye ndiqinisekise ukuba iteksi mhlawumbi indithatha kufitshane kwenzeke ndikwazi uyicacisela ndifake izinto zam kakuhle neprem yomntana lowo.

Kukuqinisekisa ukuba apha ebhasini ndihleli kakuhle kwisitulo esisiso kwaye ndikhululekile. Ndiqinisekise ukuba ndinazo izinto zohlafuna, ndinawo umqamelo lo wokuphumla kwaye izihlangu endiphetheyo zezivuleyo kwenzeke iinyawo ezi zingadumbi. Kwaye ndizame ukuba iinyawo ezi ndingazijingisi zingazudumba.

Xa usebenzisa ibhayisekile uyafana nomntu ozivocavocayo ngoku xa ufika , yho, emsebenzini ufika unamandla kwaye xa usebenzisa le bhayisekile noko uyakuqhela ukuhamba. Uthi sowusemsebenzini ungakhawulezi udinwa, usoloko ungumntu onegazi nje elibalekayo. Kwaye kulula noba ufike ngexesha kuba kaloku wena awuzube ume kwitrafikhi ube uvalelwa zezinye iimoto uzokwazi nje ukuphepha kwaye uzoba neendlela zakho ozozohamba mhlawumbi ezihamba abantu xa uqhuba ibhayisekile yakho. Loo nto futhi izokwenza ufike ngexesha emsebenzini ungabe kukho izinto ezibhidisayo.

Ndingabacebisa kaloku kwaye ndibabonise ukuba kaloku xa uthatha inqwelomoya ufika ngexesha endaweni oya kuyo. Kwaye ufike ungadinwanga kwaye akube uxambulisana nabantu ezindleleni kube kukho iitrafikhi uhamba nje kakuhle nakamnandi kwaye akunyanzelekanga ube ukugcwalisa amafutha wemoto ukuze uhambe, azikho izinto ovamise ukudibana nazo. Kwaye noba ungangumntu oziselele utywala bakho awube uqhuba ubanga uba kubekho iingozi okanye iinto ezinjalo.

Kaloku le nto yenza ukuba amazinga weengozi onyuke. Loo nto iye ichaphazele abaqhubi kuba uba umntu awumbambanga okanye awumbhatalisanga ibe imoto yakho ibidinga ulungiswa uyibone wena loo nto, uzawuqhubeka ahambe ezi ndlela enalo moto injalo kwaye uzawufundisa nabanye abaqhubi ukuba kulungile ukuba umntu anyobe. Iye inyuka ke izinga labantu abangenamthetho, abantu abangaziphathi ngendlela ezindleleni, ibe yinto nje engacacelekanga ukuhamba ezindleleni.

Okokuqala kwautshayela endaweni ehleli abantu akulunganga kuba kaloku siphila nabantu abanezifuba abantu abanezifo mhlawumbi zeempumlo zokuvalekelwa zizifuba, abantu abangadibani yiyo nje nomsi kubo. Ngoko ke akufanelekanga umntu atshaye, uwesi umntu oqhubela abo basemotweni yakhe kuba kaloku xa utshaya wonke umntu uzova eli vumba kwaye abantu abaninzi lingangabaphathi kakuhle.